Eka inthanete ndzi tsakela ku tlanga mitlangu na van'wanyana. Hikuva ndzi kota ku dyondza swin'wanyana leswi a ni nga swi tivi, loko na vona va karhi va dyondza swin'wanyana eka mina.

Mina ni vona swi antswa ngopfu ku va vana va tshama va honokerile tikhompyutara ta vona endlwini, hikuva a switarateni ku bihile masiku lawa, tiko ri bihile swinene. Va yiva, va pfinya, swi nga khathaleki ku n'wana i jaha or i wa nhwana. So va hlayisekile loko va tshamile ekaya va honokela tikhompyutara.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le ka inthanete, hikuva dyondzo yi tele ngopfu ka inthanete. Leswi swa le handle la, a ku na nchumu ku tlangiwa leswi ni swi tivaka. Kambe loko ni ri ka inthanete ni hlangana na mitlangu yo tala ngopfu, leyi a ndzi nga swi tiviku yi kona.

Mitlangu leyi ni nga byelaka n'wana wa khume wa malembe, hi le ya ti-spelling BEE. Hi mhaka ku va phikizana hi swa tidyondzo, ku dyondziwa ngopfu xilungu, ku dyondziwa ngopfu na tidyondzo ta mathematics, metse.

Khombo ra kona ra ku tlanga mitlangu hi selulafoni hileswaku, loko se u tshame na vanhu va mampela, wa nyangatseka. Wa borheka hikuva tolovela ku tshama na vanghana va wena va le fonini.

I mitlangu ya tidyondzo, liya ya le nursery liya. Wa swi kota ku download-a ti-game to hlaya efonini. Vana va kota ku tlanga. Loko ku nga ri vana va le creche hambi ku ri vona va le primary kumbe high school, ti kona ti-game fonini ta ku yelana na swona, ta ku ri ringanela na vona. Swi ya hi ku wena n'wana wa wena u tsakela game yihi. Mara wa mina n'wana u rhandza letiya ta le khireshe hikuva ha ri ntsongo.

Eka mitlangu yo gembula ni tiva Aviator, I xifulayimachinana xin'wanyana xa ku u chela one rhandi, loko xi haha xi fika eka ten u ti kumela ten rand. Kambe loko xo haha xi nga se fika na le ka two, xi fike ka one point five zero, u nga se teka mali ya wena, u tlhava laha va nga tsalaku cash out, swi ta vula ku u luze one rhandi hi ndlela yeleyo.

Mina ni ti rhandzela Talking Tom. Talking Tom ntirho wa kona ko va ku xi dyisa, i xi hlambisa, i heta yi ya tlanga swigayimanageyimana sweswi ya swi va ka swi ri kwalaya. Xi huha loko xi karhele, xi ya thoyilete, xi vuya xi tlele loko xi karhele. Loko xi pfuka xi ta ku byela ku xi pfukile xi lava ku tlanga nakambe, sweswo sweswo.

Ina wolowo i ntiyiso. Tinsimu leti ti koka rinoko swinene. Ni vona hi va mina vana, va tshama va kha va kombela ti-game. Mama hi lava game, mama hi lava game masiku hinkwawo. Va heta va yimbelela swingomana sweswiya swi va swi ri kwalaya, swa va Cocomelon. Swi tsakisa ngopfu, leswiya swa ku na wena loko u ri munhu lonkulu or so, loko wo swi yingisela kan'we swi ta tshama swi ri kona la nhlokweni ya wena. Hi swona swi endlaka ku vana va tsakiseka swinene ene va dyondza hi swona.

Lexi mina ni tivaku xona i ku loko munhu a ti lulamisela bolo ya milenge, u fane a tshama a kha a nwa mati. Hikuva loko va karhi va tsutsumatsutsuma va dzuka nyuku, hi ndlela yeleyo mati a ya heli hi ku olova emirini. Xa vumbirhi va fanele va hambana na timhaka ta masangu va tlhela va heta va jima.

Rimbewu leri rhandzaka ku tlanga hi timavuri, i rimbewu ra vaxinuna. Nakona swi dyondzisa ku focus-a na ku tiyimisela. Hi leswi ndzi swi vonaka.

Mitlangu ya khale a yo hi dyondzisa hi swa mayelana na mindyangu loko hi kurile. Hikuva ko tala mitlangu ya kona a ku ri matlotlwana kumbe leswi vitaniwaka mathombani. A swi lava hi teka xiphemu xa ku va un'wanyana a va ri papa, van'wana ri mhani, van'wanyani va va vana, van'wani va va mathicara. Kasi ya manguva lawa yi hi dyondzisa mphikizano na ku humelela, hikuva swi taleriwe ngopfu hi mphikizano, na tidyondzo, na ku mani u fanele na a tlula mani. Ku vulavula ntiyiso, mitlangu ya masiku lawa hi yona yi nga na dyondzo ku tlula ya khale. Hikuva ya khale a yi ri na swavudlakuta na vudabadba ngopfu.

E ntsheketo lowu ndzi nga tshama no twa, a ku ri hi n'wanghala na n'wampfundla. A swi twa ndlala swi nga ri na pulani hala makhwatini, swi fika swi tlela a patwini. Loko swi tlele patwini a swi tiva leswaku ku ta hundza beyikara ra ya xinkwa, ivi beyikara ya xinkwa himpela yi fika yima apatwini va tibyela leswaku swiharhi leswiyani swi file, va teka va veka endzhaku ka beyikara laha ku ri na xinkwa. Ivi n'wanghala na n'wampfundla swi kota ku kuma swakudya hi ndlela yaleyo. Loko minkarhi yi fika yi paka, swi chika swi suka swi tsutsuma, swi cina.

Loko kokwana a ku garingani wa garingani a ndzi twa ndzi tsaka swinene hikuva a ni swi tiva leswaku i nkarhi wa mintsheketo. Nakona xitori lexi a xi ndzi tsakisa ngopfu, i xitori xa Jelani. Hikuva eka xitori xa Jelani ni vuye ni dyondza swo tala ngopfu, leswi na namuntlha ndza ha swi tirhisaka laha vuton'wini bya mina. Ku ri ni nga tshembi munhu loko ndzi ri laha ku hanyeni.

Mina tipulatifomo letinene to hlalela eSport leti ni ti tivaka i Showmax ya le fonini na Showmax ya ti tlangela ka TV kambe u kota na ku yi vona fonini ni tiva SABC Sport ndzi tiva na Super Sport eka DSTV hi swona leswi mina ni swi tivaka.

I ku joyina ti-group leti ti nga kona eka ti-social media to fana na Facebook na Twitter na ku tihlanganisa na vanhu lava va nga na vutivi va ku dyondzisa swona hi xitalo na vunyingi na ku vutisa Google swilo swo tala loko u nga swi tivi.

Ina eSports yi seketela mitlangu hinkwayo ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko hikuva hinkwaswo i mitlangu eku heteleleni ka siku a va hlawuli nchumu ene vahlaleri va swona a swi khataleki ku ri i rimbewu ra xinuna kumbe ra xisati nsati swi ya hi ku munhu u lava yini u rhandza yini wa kota ku ti hlawulela ku ri wena u lava ku vona ntlangu wihi ene u rhandza ntlangu wa yini.

Mina loko ndzi hehliwa hi ku kanganyisa ntlangu wa le ka inthaneti ndzi nga yingisela leswi va vulaka swona ni nandzu lowu ndzi hehliwaka hi wona ni heta ni va byela leswi ni tivaku swona kambe loko va nga ndzi yingisi ndzi nga hlengeleta vumbhoni bya leswaku mani i tsale ku yini nkarhi muni a kwini nakona ni heta ni ya endla tikhopi ta swilo swoleswo ndzi heta ndzi ya pfula nandzu wa mina ePolice Station ni vula xitichi xa maphorisa hikuva swa pfumeleriwa eka masiku lawa.

Na vona va fanele va teka goza ra ku pfula milandzu yo karhi hikuva munhu un'wani na un'wani u na mavonelo ya yena ntirho wa vanhu van'wanyani i ku onha swa kahle swilo swa kahle a va swi rhandzi va tolovele huyohoyo na ku ba pongo hi minkarhi hinkwayo so loko u va pfulela nandzu exitichini xa maphorisa swa olova swinene swi hunguta na mahungu ndlela ya ku va ya nga ri kahle hikuva swi thyakisa mavito ya switichi kumbe vahumelerisi va mitlangu leyi.

U fane u tshama hansi u languta leswaku laha u hungasaka kona ku xota yini eka leswi vanhu va swi rhandzaku u heta loko u ri na mali u ya xava swilo sweswo swi nga ta va swi va pfumala kwala ka ndhawu yaleyo hi ndlela yaleyo vanhu va ta kota ku ku tisela mali u ri ku hungaseni swi fana na sweswi ku nga nkarhi wa ximumu endhawini ya wena ya vuhungaselo u nga kota ku endla tiayisi ta mati na masi ku kota ku xava mani na mani hi ku loko ku hisa na vana va rhandza ku xava tiayisi kumbe tinamuneti kumbe swiwitsi.

U nga languta leswaku vanhu va kwala ka muganga u hungaselaka eka wona va pfumala yini ene va rhandza yini hi makumu u kota ku xavisa leswi swi xotaka ku ri bindzu ra wena ri kota ku famba hikuva loko wo xavisa leswi swi nga kona kumbe un'wanyana a swi xavisaka bindzu ra wena a ri nge fambi kahle ku fana na sweswi ku nga ximumu u nga va u tshamile u karhi u ti hungasela u xavisela vana tinikinetse na ti Ice block-o na swiwitsi lavakulu u va lavela tinamuneti leti hikuva dyambu ra hisa swinene.

Inthanete yona a yi hlayisekangi makhombo lawa ya nga va ka kona loko wo ri karhi u tlanga mitlangu eka inthanete ku na ku loko u ri munhu u tsala vuxokoxoko bya wena hikuva swo tala swi vutisa hi wena laha u humaka kona ni malembe ni loko u karhi u faka swinepe swa wena u kuma ku hala handle ku na vanhu vo tala lava nga lunghangiki loko va ri na adirese ya ka n'wina va nga kota ku ta va ta yiva kumbe va ku kidnap-a kumbe va ta va ta ku pfinya.

A ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana ni vatlangi lava a nga va tiveki eka inthanete hikuva ndza swi tiva leswaku inthanete a yi hlayisekangi a swi tshamisekanga ku n'wana a famba a ya lomu ingaku tiveki a ya vona vanhu lava a nga va tiviki hi ku ku tele vanhu va timbilu to biha hala handle a nga famba n'wana a nga ha vuyi or va n'wi teka a ya ematikweni ya le handle a ya xavisa swidzidziharisi kumbe miri kumbe xana va n'wi dlaya va humesa swa le ndzeni leswi va lavaka swona va ya xavisa hikuva mani na mani u lava mali.

Ku tiyisisa leswaku n'wana wa wena u tshama a hlayisekile u fanele u ti nyika nkarhi wa ku tshama hansi u vulavula na n'wana wa wena u xiyisisa na swilo leswi a swi endlaka hi inthanete ya yena loko a tshamile u nga chavi tanihi mutswari ku teka foni ya n'wana wa wena u khoma u vona leswi a swi endlaku hi yona nakona masiku lawa wa swi kota ku kambisisa foni ya n'wana wa wena u nga khomangi foni ya yena wa swi kota ku yi lawula i lawula na leswi a swi endlaku hi foni hi riqingho ra wena n'wini ntsena u xavele n'wana foni n'wana loko a ri wa wena a nge ku tsandzi u tshama na yena u n'wi dyondzisa u n'wi kombisa vubihi.

Ndzi nga n'wi byela leswaku n'wananga hunguta nkarhi wa wena eka khomphyutara kumbe riqingho ra wena ra le nyongeni u ti nyika nkarhi wa ku tshama ni vandyangu va wena hikuva swi ta ku karhata eka mundzuku hi va hi nga swi tivi leswaku u tshama u ehlekete yini kumbe ntirho wa xikolo wu endliwini kumbe i na vanghana lava i hanyaka na vona eka ku ra na loko ku humelela swo biha hi kota ku swi tiva leswaku i famba fambela kwini loko u ri ka inthanete ya wena loko u kuma vanghana tana ka mina u ta ni vutisa ku mama mavonelo ma mina i yini eka leswi.

Mintolovelo ya ku tshama endzilweni hi orhela mindzilo na vakokwani va hi hlayela switori a ya ha ri kona hikuva masiku lawa thekinoloji yi na marhavi yi andzile swinene vana vo tala va kula va karhi va tiva tiqingho ta le nyongeni na tikhompyutara ku tlangiwa eka inthanete a ka ha tlangiwi hi swa ku tsheketa vo tala va ri swa borha vona va jahele ku ya vona leswi va lavaka ku vona swona endzeni ka foni na ku teka tivhidiyo va ti vekela a ka leswi vitaniwaka TikTok ngopfungopfu hi ku hi yona yi nga ta hi xidumu TikTok.

Endlelo leri a ri endliwa khale hi vakokwana ni vatswari ra ku dyondzisa vana ku yimbelela tinghoma to aka a ya ha swi voni eka masiku lawa hikuva vana va masiku lawa va kule hi thekinoloji va kurisiwa hi tiqingho ta le nyongeni na tikhompyutara xikhale xi fambile na vakhale kambe vana lava nga kona sweswi i va ximanjhemanjhe leswiya swa ku na vona lavakulu vakhegulu ni vatswari va dyondzisiwile matirhelo ya inthanete na vona va tshamela tifoni ta vona va tlhavetela hikuva hi leswi va nga kombiwa hi vana va masiku lawa.